Seboko sa lebitso la rona, ke tseba . Mme diboko di tswa ka tlase ha mobu mmeleng ya batho ba eleng horeng ba setse ba hlokahetse. Mmele ya bona e bodile, mmele ya bona e ba ka diboko.

Ao, basadi ba Sesotho ba batle. Mosadi wa Mosotho wa ikaparelang feela kobo ya hae, a ba ikaparela feela hloohong, tuku a sena hore a tshase ka rediretse tsa makgowa sefahlehong hore a be motle.

Sepheo sa ntho eo ke hore ngwano a be le ka tsela eo a ka bonahalang or a tsibuwang ka teng.

Seo ke se ratang ka ho tjhakela nkgono le masutsa a dijo tseo ke ilo di tholang, ke hore ke ilo thola merogo e tswang tshimong ya nkgono. Mme se nngwe hape seo ke se ratang se nkgono a tlo nketsetsang sona sa masutsa ke di-beans ka papa.

Tlwaelo ya seholoholo e ke bonang batho ba katjeno ba se ba e lahlile ke bohlokwa ba ho sheba television-e le lelapa la hao kaofela, le tsheha ho le monate. Sebakeng sa katjeno batjha seo ba se phelelang ke mehala ya bona. Ra ba sa na nako ya ho nna le ho tshehisana le ba lelapa la bona.

Ke bona e le hore maikarabelo a ho bapatsa le ho aha meaho eo re bolokang setso sa rona ho yona. Ke ba di-television-e. Ba babatse ba di-television-e, mme hape le government-e go, arts and culture. Ke yona e nang le maikarabelo a ho bapatsa le ho aha meaho eo re bolokang setso sa rona ho yona.

Ee, ke bona fashion-e ena se jwale e thusa ho atisa tekatekano basadi le banneng go nne ho le ka mokgwa oo. Banna ha ba ya shopong, ba tseba hore ntho tsa bona ho ba bonolo hore ba tsebe ntho tsa bona tseo ba di batlang ba di thola kae feela feela jwalo le basadi. Nna ke tsamaisana le dinakong tsa sejwale.

Ee, ho ya ka nna, seo se lokile hobane se hlalosa hore batho ba ba rorisa Morena Jeso. Ba etsa seo ba se tletseng kerekeng.

Ah ha ke bone mesuwe ya jwalo le le hlwahlwa, ho tshwana le ya qalang hobane ya jwale, ba bang ba inkela bana ntle le tumello ya batswadi ba bona mme e be ba ba isa ho ya ho bolla.

Dijong tsa setso ke sampane, ke thabela mokgodu, maotwana, malana le meroho.

Ee, ha ke le moahi wa mahaeng ne nka dumela ne nka kena ditumellanong le mmuso, hore ho iswe setsheng se ka etsang bonolo ho finyella ditshebeletso tseo, hobane ra sokola re le mahaeng. Re sokodiswa ke ntho fela tse nyane. Ho tshwana le ho hloka peipi ya metsi e tsamayang tlase. Seo se ra hore ha rena ona metsi, metlakase ha eyo. Jwale hore ke kenele ditumellanong le mmuso, re iswe setsheng se ka etsang bonolo. Ke tle be ke etsetsa tsona ntho tse hore baahi ho be bonolo hore ba finyelle ditshebeletso tseo.

Ee, ho bohlokwa ho boloka puo tsa rona tsa Maafrika tsa setso hobane ka tsona ke tsona tseo hopotsang he o le motho hore o tswa kae mme hape di a o bontsha le hore he o le motho o ya kae bophelong.

Loboleng ka letsatsi leo, ke makaditswe ke madi, ke tjhelete e ngata e tswileng. E ntshetswa monyadi, mme ka makatswa hape ke kgomo e hlabilweng. E ne e le hole haholo mme e na le nama nama tse ngata ho yona. Re binne meholokwane, ra bina le dipina tse monate tsa manyalo.